Van'wamapurasi va fanele ku tiyisisa leswaku tihomu ta vona ti tshama ti bya byanyi lebyi noneke ta phuza mati hi ku eneriseka ti tshama ti hlayisekile xiyimo xa tihomu ta vona xi fanele xi tshama xi hlayisekile leswaku ti ta kota ku humesa masi yo tala.

Ku tirha navusiku va nga hlangana na swiphiqo swo fana na ku hlaseriwa hi swigevenga kumbe ku lumiwa hi tinyoka va nga swivoni ku va ku va ku ri xinyama ngopfu.

Vutumbuluxi bya tithekinoloji swi onha mitirho ya vanhu hikuva emavhengeleni yo tala vanhu lava va a va tirha emavhengeleni va valahlekeriwile hi mitirho swinene a va ha koti ku va va kuma mali leyi a va hanyisa mindyangu ya vona hi yona hikuva thekinoloji se yi tekile ndhawu emavhengeleni ku tirha michini emapurasini ku tirha michini hinkwako laha ku fanele ku tirha vanhu ku tirha michini leswi endlaka leswaku vanhu va nga ha koti ku tirha va kuma mali yo hlayisa mindyangu ya vona.

Vurimi lebyitsongo byi nga hoxa xandla swinene eku hunguteni ka vusweti xikombiso vanhu lava pfumalaka swa timali loko vo kota ku byala mavele vakota ku byala na swimilana loko ko fika nkarhi wo tshovela va swi kota ku va va etlela va dyile kufana na van'wana vanhu vusweti swa bya hunguteka hi vukulu loko switetano.

Hi ku vona ka mina ku averiwa hi vuntshwa ka misava a hi swa nkoka eka tiko ro fana na Afrika-Dzonga hikuva ri tele ngopfu hi xihlawuhlawu loko ko va na ku averiwana ka misava laha tikweni tiko ra hina a ri nge he fambi kahle xihlawuhlawu xi ta kula swinene hikuva loko hi ku ri eka ndhawu leyi ku na vanhu va va muhlovo wo wo tshuka a va nge va pfumeleli vanhu va muhlovo wa ntima leswaku va nghena eka ndhawu ya vona, xihlawuhlawu xi nga andza hi matimba ngopfu.

Ndzi vona swi fanerile leswaku vatirhi va le mapurasini va tlakuseriwa miholo i vanhu lava tirhaka hi matimba swinene hi vona va hi hlayiselaka tiko loko u nghena laha switolo u kuma leswaku mihandzu hinkwayo yi va yi ri eka xiyimo xa lexinene i mitirho ya vona hinkwayo leyi hi vona va endlaka leswaku tiko ra hina ri famba kahle va tikarhata mi swinene kambe va va kuma miholo ya le hansi va fanerile ku tlakuseriwa miholo ya vona vatirha mitirho yo vava swinene va nghena tiawara to tala entirhweni kambe miholo ya vona a yi vonaki ndzi vona swi fanerile ngopfu leswaku va tlakuseriwa miholo va ta kota ku kuma matimba va va va va ya emahlweni no endla mitirho ya vona hi ku tikarhata no tshembeka.

Eka vurimi bya manguva lawa varimi a va ha vuyeriwi hi swilo swo tala va hlangana na tinkingha to fana na dyambu loko dyambu ri hlasela swimilana swa vona swa fa va hlangana ni timpfula ku na timpfula tin'wanyani loko ti ro kona ti va moxela swimilana va hlangana ni swi hajhana vanhu va tihomu va pfulela tihomu ta vona leswaku ti nghena emasin'wini ya varimi ti dya swimilana swa vona i swiphiqo leswi varimi va hlanganaka na swona swin'wanyana u kuma leswaku a va na mali yo ringanela ku va va xava swilo leswi va faneleke ku xava leswaku swimilana swa vona swi ta tshama swi hlayisekile swo fana na madirati yo biha leswaku ku nga ngeni swiharhi leswi nga ta va onhela vurimi bya vona.

Ku cinca ka maxelo ku khumbaka vuhumelerisi bya swakudya kambe swakudya swo karhi swi nga ha va swi ri karhi swi kula swakudya leswi nga ha nonohwaka ku kuma swi nga va tinhlampfi, mbirhi, kavele tin'hweti na switlata swa mati swakudya leswi swi nga ha va swi ri karhi swi kula tanihileswi swi nga se khumbeki hi mati yo tala.

Ina, ndza switsakela kudya cheese cheese ya nandzika swinene naswona i swakudya leswi nga na rihanyo.

U fanele ku tiyisisa leswaku homu yi yimile kahle a va a hlambile mavoko ya yena ya basile a endla vutiyisisi bya leswaku homu yi va yi yime hi xiyimo xa kahle na loko a senga a nga fanelangi ku va a vavisa homu u fanele ku endla kahle hi vukheta leswaku homu na yona yi ta kota ku sengeka.

Vurimi lebyitsongo byi hoxa xandla eka nsirhelelo wa swakudya eka tindhawu leti, miganga yo tala ya le makaya ya eAfrika-Dzonga yi titshege hi vurimi lebyi va vuyiselaku swinene va byala swimilana swo hambanahambana leswi va pfunaka ku va va kota ku kuma swakudya va tlhela va ti vekela mali va nga hlupheki hi swa timhaka ta timali hikuva swakudya va va va ri na swona.

Ndzi nga rhurhela eka ndhawu leyi nga nona hi misava leswaku loko ndzi swi kotile ku va ndzi byala swimilana swi kula kahle swi nga phazamisiwe hi nchumu.

Hi tolovele ku byala no dya matsavu matsavu hi wona ya kulaka ngopfu laha ndhawini ya hina hi tolovele no byala swipinichi.

Vatirhi va le mapurasini va langutane ngopfu na mavabyi hikuva vatirha hi michini yo hambanahambana a va kumi nkarhi wo humula miri wa vona wo tshama wo karhele leswi swi endla leswaku tingati ta vona ti nga tsutsumi kahle va tshama va karhele a va kumi nkarhi wo wisa loko miri wo karhele na wona wo qina wo endla leswaku ku va na mavabyi yo tala lava ku a ma ha koteki ku va va va sivela.

Leswinene i ku va ka ha kumeka swakudya ku fana na vurimi evurimini swakudya swa kumeka kambe vubihi bya kona i ku vanhu va sweswi a va ha a va ha tshembele eka swa vurimi va ti endlela swa vona na loko ku ri ku na va kona lava va rimaka a va ha tirhisi tindlela leti vakokwana vana vakokwana a va tirhisi swa tona vatirhisa swilo swa vona swo chelachela swilo leswi dlayaka swimilana swi dlayaka na misava leswaku misava yi nga ha noni yi nga ha faneleke ku va yi byala swimilana.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku vhanu va endleriwa maendzo dyondzo ya emapurasini a va ta kota ku dyondza hi swa vurimi va kota ku va na vona va ti hanyisa va dyondza marimelo va dyondza na ku papalata vusweti hikuva vurimi bya papalata vusweti.

Ku avelana vutivi i swa nkoka ngopfu eka vurimi lebyitsongo ku va ku nga ri na swilo swo tala leswi va swi tivaka eka vurimi lebyikulu va va va ri na vutivi byo tala loko va avelana vutivi eka vurimi lebyitsongo vurimi lebyitsongo na na byona bya swi kota ku va byi kula byi ya byi ya fikelela ya le henhla.

Tanihi leswi van'wamapurasi lavatsongo a va se tivativa ngopfu hi swa hi swa vurimi valahlekeriwa swinene va va va nga swi tivi leswaku va papalata njhani swiyimo swo fana na loko maxelo ma cinca swi nga endleka leswaku va va byarile timanga kambe loko maxelo ma cinca va nga swi tivi leswaku va fanele va endlisa ku yini hi swona leswi endlaka leswaku swi va swi ri swa nkoka leswaku van'wamapurasi lavakulu va va avela vutivi bya vona eka van va van'wamapurasi lavatsongo loko ku cinca maxelo swilo swo tala swa onhaka ku cinca ka maxelo swi wona swilo swa ku tala ndzi ta kombisa hi dyambu loko ku ri na dyambu swimilana swa vona swi tafa na vona a va nge swi tivi leswaku va fanele ku endlisa ku yini leswaku va ta kota ku va va papalata ku fa ka swimilana swa vona.

Ndzi vona swi nga ha hlayisekanga emakhwatini na le tintshaveni a ka ha hlayisekanga ku na swiharhi swo hambanahambana leswi va nga ta hlangana na swona swi nga ta va vavisa handleni ka swiharhi emakhwatini na le tintshaveni a ku hlayisekanga va nga kumana no vavisiwa hi swilo swo fana na misinya leyi nga wa khale kumbe ku tlha va tlhaviwa hi mimitwa leyi nga kona. Etintshaveni va nga kuma na nuhwa hikuva tintshava na tona ti le henhla munhu a nga suka ehenhla a ta a ta wela ehansi ku kumeka leswaku a tshoveka marhambu kumbe a kumana na rive hikokwalaho ndzi ku a swa ha hlayisekanga ku va vanhu va ya etintshaveni na le makhwatini va ya lava mirhi leyi tshungulaka mirhi yo tshungula yi kona eswibedhlele munhu loyi a twaka ku vava u fanele a ya exibedhlele hi kona laha a nga ta kuma kona ku tshunguleka.

Thekinoloji ya hi pfuna yi tlhela yi nga yi pfuni yi hi pfuna hikuva yi endla swilo swi va swi ngaha tiki swilo leswi nyana a swa ha teki hi mhaka ya yona thekinoloji kambe yi tlhela yi nga yi pfuni hi ku hi yona yi hi tiselaka leswaku ku va ni ku cinca ka mbangu.

Ti nga seketela hi ku va ti humesa vanhu lava va nga ta kota ku ya va ya dyondzisa timakete leti hluvukaka hi swilo swa kona leswi lavekaka.

Ndza kaneta ntsengo wa minxavo ya swakudya a wu lawuriwi hi xiyimo xa swavurimi eka nkarhi wa sweswi vurimi byin'wana ka ha koteka leswaku vanhu varima kambe ntsengo wa swakudya wu le henhla ngopfu ntsengo wa swakudya loko wo za wu ya ehenhla a wa ha tlheleli ehansi wu tshama wu ri le henhla hikokwalaho ndzi kaneta leswaku ntsengo wa minxavo ya swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa swavurimi swa vurimi mina sweswinyana swa ha ri kona mara ntsengo wa swakudya wu le henhla ngopfu.

Swilo leswi u nga swi byalaka hi nguva ya ximumu ku nga va ku ri mavele, mavele ma fanele ku oma naswona ma omisa hi dyambu hi ximumu ko va ku hisa swinene loko ku hisa na wona mavele ma tsaka ma woma leswaku ma ta kota ku hlayisiwa ma endla mpupu hi nguva ya xixika wu nga byariwa miroho miroho yo fana na matsavu matsavu a ma nkingha ya leswaku ka titi ka na xi ku ku na xixika wena mo lava ku cheletiwa ntsena hi swona swilo leswi nga ta hi swona leswi nga ta endla leswaku ma kula kahle.

Ku hambana loku nga kona exikarhi ka mbuti na nyimpfu i ku mbuti a yi na wool-lo kambe nyimpfu yi na wulo.

Van'wamapurasi vo tala va hambeta va tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo eka mbango hambileswi va tivaka makhombo ya swona, va endla mhaka leyi hikuva va swi tiva leswaku va ta vuyeriwa swinene loko va tirhisa tikhemikhali eka swimilana swa vona swi kula hi xihatla naswona swi va swi tele swi tlhela swi saseka vanhu va swi tsakela swinene swimilana leswo saseka swi tlhela swi kula va swi tiva leswaku loko va cherile tikhemikhali eka swimilana swa vona vanhu va ta ta va tele va xava naswona va vuyeriwa hi mali yo tala swinene.

Loko munhu a ri na purasi ndzi vona swi boha ku va a teka inshurense ya swa vurimi, tinghozi to tala ta humelela emapurasini kambe loko a ri na inshurense swilo swa yena swi tshama swi ri kahle loko swimilana swo tshika swi n'wi swi n'wi onhakela kumbe swi nga fambi kahle wa swi kota ku va a tlileyima eka inshurense ya yena leswaku swilo swa yena swi lungha.

Ku kula hi xihatla ka madoroba ka va khumba van'wamapurasi hikuva va tekeriwa misava yo rima, va tshembela swinene eka misava yo rima va tshembela e vu kurimeni ku rima swi va tisela swakudya na muholo, loko varima va swi tiva leswaku mindyangu ya vona yi tshama yi hlayisekile naswona vusweti bya pumbeka kambe loko va tekeliwa ndhawu ya vona va ta hetelela va kala ndhawu yo rimela eka yona leswi swi tisaka vusweti endyangwini madoroba loko ya karhi ya kula ya teka misava leyo nona swinene leyi faneleke ku byariwa eka yona va hetelela va nga ha ri na ndhawu leyi u rima eka yona leswi swi endla leswaku valahlekeriwa swinene hi timali va tlhela va ba hi ndlala emutini.

Ku ndlandlamusiwa ka nhluvukiso wa madoroba swi cince ngopfu vuhumelerisi bya swakudya eAfrika-Dzonga. Khale ka khaleni vakokwana va hina a va endla hi swo rima leswaku va ta kuma swakudya leswi nga kahle swi nga na rihanyo na ti-vitamin kambe eka nkarhi wa sweswi swakudya leswi hi swi dyaka a swa ha ri na rihanyo swakudya a swa ha kumeki swinene evurimeni swakudya swi kumeka emadorobeni madoroba yo ti endlela swakudya leswi swi va swi nga ri na rihanyo swi vangelana mavabyi hikuva swi cheliwa tikhemikhali kambe eka swakudya swa khale leswi a swi huma evurimini a ku nga ri na tikhemikhali.

Mhaka yo va na ntanga kumbe xinsiwana ekaya ya pfuna wa swi kota ku va u tibyalela swimilana swa wena, u kota ku ku va u kuma swakudya wa swi kota ku va u sunguna bindzu loko swimilana swa wena swi kula kahle vusweti bya papalateka.

Tanani mi ta ti kumela muroho wa tin'hwembe lowu nga na rihanyo lerinene wu kahle swinene naswona wa nandziha wu cheletiwa hi mati lamanene a wu fakiwi tikhemikhali loko u dya wona masocha ya miri ya wena ma tsaka wa nandzika swinene naswona wu na rihanyo tanani mi ta ti kumela wona hi nhlayo yo chipa swinene.

Ku andza ka madoroba swi endla leswaku vurimi byi papalata vurimi bya byi ta kala swinene ngopfu hikuva tindhawu hinkwato valava madoroba madoroba ma endla leswaku vurimi byi nga ha vi kona.

A ndzi ta tiyisisa leswaku epurasini ra mina ku va na security leri nga ta endla vutiyisisi bya leswaku a ku ngheni munhu loyi a nga ta yiva a ndzi ta tiyisisa leswaku ku fakiwa na tikhamera laha munhu loko o ringeta ku yiva a ta hatla a voniwa kutani a yisiwa e police station.

U fanele ku va u ti bihela xona xirhapa lexi leswaku ku nga nghena ngheni vanhu va ku onhela xona.

Van'wamapurasi lava humesaka swakudya leswinene hi van'wamapurasi va le makaya van'wamapurasi va le makaya a va cheli swi tikhemikhali eka swimilana swa vona kambe van'wamapurasi va le madorobeni va chela tikhemikhali eka swimilana swa vona van'wamapurasi va le makaya va tiyisisa leswaku va cheleta hi mati lawa ya baseke yo kala tikhemikhali naswona swakudya swa vona swi na rihanyo lerinene.

Kokwana u ndzi dyondzisile leswaku loko ndzi rima a ndzi fanelanga ku rima eka ndhawu leyi tiyeke ndzi fanele ku rima eka ndhawu leyi yi tsakamaka naswona yi va ka yi nonile na loko se ndzi byarile swimilana swa mina ndzi fanele ku swi cheleta siku na siku leswaku swi ta hatla swi kula naswona a ndzi fanelanga ku tirhisa tikhemikhali hikuva ti ta ndzi onhela swimilana swa mina ndzi fanele ku chela mati ntsena ndzi nga cheli swa tikhemikhali.

Hydroponics hi laha ku tirhisiwaka mati ngopfu ku tlula misava. Hydroponics yi endla leswaku misava yi tshama yi tsakama naswona yi tsakisa swimilana loko u tirhisa hydroponics swimilana swa wena swi kula kahle naswona swi kula swi tele loko hi ku ri wena u munhu wa mabindzu swi vula leswaku u ta vuyeriwa hi mali swinene u ta vuyeriwa swinene naswona ni swimilana swa wena swi ta va swi tele swinene.

Migingiriko ya mfumo leyi tlakusaka vurimi bya nkarhi wo leha na lebyi nga na vutlhari bya maxelo i migingiriko leyi endlaka leswaku swimilana swi tshama swi hlayisekile i migingiriko yo fana na ku cheleta swimilana minkarhi hinkwayo ku tiyisisa leswaku u tshama u rimile ndhawu ya wena.

Swakudya swo tala ndzi ngo swi omisa hikuva swakudya loko u swi omisile swa hlwela ku onhaka naswona loko u swi omisile swi va na rihanyo lerinene a swi boli.

Murimi loko a kumanile na makhamba swa n'wi tikela leswaku a ya emahlweni no no rima hikuva i wa tikerila i wa tikeriwa swinene swa endleka a va a rimile nkarhi wa ku leha a tlhela a rima a ndzima yo leha leswaku a ta vuyeliwa hi swilo swo tala kambe khamba loko ri fika ri ta ri swi yiva a swa ha ri kahle swi n'wi onha emoyeni swi tlhela swi n'wi tlhelisela endzhaku na yena u ta helela hi matimba yo ya emahlweni no rima a ti byela leswaku swo fana makhamba ya ta ta ya ta yiva vukhamba byi khumba ngopfu muholo wa murimi hikuva loko a rimile kutani khamba rita ri fika ri yiva a nga holi a nge holi swilo leswi swi nga vonakiki u fanele ku hola loko a kume a kumile swimilana kumbe le leswi a nga swi byala.

Loko u ri munhu loyi a rimaka swi vula leswaku u sirhelelekile eka tlhelo ra swakudya hikuva wa swi kota leswaku u tivekela swakudya swa wena swa vurimi etlhelo leswaku u ta kota ku ti hlayisa hi swona vurimi i bya nkoka swinene loko u ri na vurimi wa swi kota ku va u hlayisa ndyangu wa wena wa swi kota ku ti sungunela bindzu leswaku u xavisa u ta kota ku kuma mali ku na swilo swin'wana swo swo fana na nyama leswi nga kumekeki e evurimini kambe loko u ri rimile u pfurile bindzu kutani u xavisela vanhu swakudya wa swi kota ku va hi mali leyi u yi kumaka ya vurimi u ya u ya xava swo fana na tinyama na swin'wana na swin'wana.

Nkarhi wa malembe wa malembe lowu lavaka leswaku n'wini wa purasi a thola vatirhi vo tala swinene ku nga va ku ri ximumu hi ximumu ku va ku hisa swinene swimilana swi tsaka swinene hi ximumu hikuva swi va swi kuma dyambu kambe loko ku ri xixika a swi kumi dyambu naswona swi tshava swi tshama swi vunile hi ximumu swi fanele ku cheletiwa nkarhi un'wana na un'wana swi fanele ku nakekeriwa swi tlhela swi kamberiwa na leswaku a ku na leswi swi swi dyaka hikuva hi ximumu swiharhi swo tala swi tala ku dya swimilana hi wona nkarhi lowu n'wini wa purasi a faneleke a thola vatirhi leswaku purasi ra yena ri ta tshama ri hlayisekile naswona ku nga ngheni swilo swo dya swimilana swa yena naswona ku tshama ku cheletiwile.

Dzovo ri fanele ri endliwa ka mune ri fanele ri endliwa ka mune hikuva ra sirhelela eka swakudya loko murimi a endlile dzovo swi endla leswaku swakudya swa yena swi sirheleleka swakudya ndzi vula swimilana tinyenyani a ti nge swi koti ku nghena enghadini ya yena ku va ti dya swa swimilana swa yena naswona swiharhi a swi a swi nge swi koti ku va swi nghena ensin'wini ya yena ku n'wi dyela swakudya swa yena leswi swi endla leswaku purasi ri tshama ri hlayisekile naswona ri tshama ri ri kahle loko ri endliwa ka mune dzovo ri endla leswaku ku papalateka swilo leswi swi nga ka kangavanyetisaka ku kula ka swimilana hikuva swimilana swi fanele swi tshama swi tsakile naswona swi kula masiku hinkwawo.

Loko a ndzi ri murimi a ndzi ta tiyisisa leswaku switirhisiwa swa mina swi tshama swi sirhelelekile xo sungula loko ndzi ya epurasini a ndzi ta tiyisisa leswaku swilo hinkwaswo leswi hi faneleke ku swi tirhisa swi va kona kutani ndzi endla leswi faneleke eka swimilana swa mina swilo swo fana no ku cheleta ku swi celela na ku swi hlola leswaku a ku na leswi swi swi dyaka endzhaku ka sweswo loko hi hetile ntirho wa hina wa siku ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi teka swilo swa mina kutani ndzi swi hlayela leswaku swa ha helelini xana endzhaku ko va ndzi swi hlayelile switirhisiwa swa mina ndzi kuma leswaku swa ha helelile ndzi swi teka ndzi swi mukisa laha swi tshamaka kona hi ndlela leyi swi ta endla leswaku swi tshama swi sirhelelekile.

Ku tiyisisa leswaku swibyariwa swa mina swi tshama swi basile hi nkarhi wa ku fambisiwa swi ya emakete ndzi nga tiyisisa leswaku ndza swi cheleta loko swi ri karhi swi kula ndzi tshama ndzi le ku swi voneni leswaku a ku na swilo leswi swi phazamisaka eku kuleni ka swona ndzi nga tlhela ndzi tiyisisa na leswaku, ndzi swi yakela yindlu laha swi nga ta tshama kona leswaku swi tshama swi ri kahle naswona swi hlayisekile loko ku fika nkarhi wa ku fambisa wa ku swi fambisa swi ya emakete ndzi nga swi tshovela kahle endzhaku ko va ndzi swi tshovelile ndzi swi teka ndzi swi hlantswa eku swi hlantsweni ka mina ndzi tlhela ndzi tiyisisa leswaku swi va swi basile naswona a ndzi faki tikhemikhali hikuva vanhu va nga vabya ndzi nga swi hlantswa ndzi tlhela ni swi hlantswa na na tikhemikhali loko hi ku ri a ti fakiwile.

Ndzi vona onge a swi cheriwi swilo leswi hlayisaka swilo a swi cheriwi eka ku cheriwa emathinini ni le ku titimeleni swilo leswi cheriwaka emathinini swi teka nkarhi wo leha ku va swi bola swi tshama swi sirhelelekile hikuva a swi tshami swi pfulapfulekile naswona swi pfariwile kahle loko swi ri endzeni ka mathini na loko swi vekiwa ekutimeleni ku fana na ti-fridge, ti-fridge ku nga swigwitsirisi loko xilo xi vekiwa eka xigwitsirisi i ku endlela leswaku swi nga onhaki swi tshama swi hlayisekile loko swi ri endzeni ka swigwitsirisi swi tshama swi hlayisekile hikuva xirhami lexiya xi endla leswaku swi nga boli xirhami a xi fani ni ku hisa loko ku hisa swilo xihatla swi onhaka hi xihatla.

Misava leyi hanyeke kahle na swakudya swa swimilana swi tlanga xiave eka ku hunguta timhaka ta switsotswana misava leyi hanyeke kahle ya swi kota ku sirhelela swimilana leswaku swi nga vi na switsotswana ina switsotswana swi va kona kambe switsotswana swi va swi ri endzeni ka misava hayi eka swimilana leswi swi endla leswaku swimilana swi kula swi tlhela swi saseka swi tlhela swi va na rihanyo lerinene hikuva switsotswana leswi a swi kuleli ehenhla ka swimilana kambe swi kulela endzeni ka misava leswi swi endla leswaku ku hunguteka timhaka ta switsotswana switsotswana swi va kona kambe a hi swona leswi swi nga endlaka leswaku ku va na munhu loyi a vavisekaka loko a dyile swakudya swa swimilana.